Go tswa gore wena jaaka motho, o ka e dirisa yang metshameko eo gonne, go itlosa bodutu le go tshameka ka kgaisano go farologane ebile, go tshwanetse batho ba ba farologaneng.

Nnyaa gobane go na le batho ba ba sa ntseng ba le teng ba ba santse ba batla go bona motshameko o tshamekwa ka namana.

Nka rata motshameko wa kgwele ya dinao, motshameko wa tenese, motshameko o bidiwang wa senuka, motshameko wa netebolo, motshameko wa rakebi.

Metshameko ya ileketeroniki ga gona gope ko e amanang teng le metshameko ya namana ka gonne, go na le batho ba ba ratang metshameko ya ileketeroniki go na le metshameko ya namana.

Se ke se ratang ka metshameko ya seileketeroniki mo mogaleng o matlhaajana, ke metshameko ya metšhini e e leng gore o tshameka jaana o falola ka madi.

Go batlagala o be o na le lekwalo itshupo la mo Aforika Borwa. Ebile, metshameko e ke itseng ke metshameko e e tshwanang le Betway, bo Hollywood Bet, bo World bet bo Lotto Star.

O ka nna le kgatlhego e e seng bonolo mo metshamekong eo. Ga o e tshameka o sa kgaotse, go ka go direla bolwetsi kgotsa o ka latlhegelwa ke dilo tse di botlhokwa tsa gago.

Ka gonne inthanete ka bo yone e tlhoka data, e tlhoka madi, kgotsa di dijiti tse e leng gore o kgona go di dirisetsa data.

Ke lebaka la go tshwana le gore batho nako eo ba bantsi ba kgotsa ditirong, kgotsa dikolong tsa ditho tse dikgolo, kgotsa kwa mabakeng a bone. Ga motho a sa batle go reka data ya tlhatlhwa ya ko godimo a ka nna le sengwe se re se bitsang fibre.

Go ya ka gore o dirisa metshameko ya mo inthaneteng jang. Gore e tokafetse botshelo jwa gago. Bogologolo, go ne go sena inthanete.

Dikotsi tse ke di itseng ke gore batho ba ka dirisa madi a gago botlhaswa kgotsa o ka feleletsa o rata metshameko ya mo inthaneteng ka tsela e nngwe e e sa siamang e e leng gore e ka go bakela bolwetsi jwa addiction.

Ba palelwa ka gonne, inthanete kwa go bone e ka tswa e sokodisa kgotsa neteweke e ka tswa e sa nna mo maemong a e leng gore o ka kgona go e dirisa ha o le ko magaeng.

Selo se se ka tlhokang go fetoga ka metshameko ya mo inthaneteng ke gore, batho ba ba tshamekang metshameko e, ba nne le kgaotso e e leng gore e ya ba thusa gore ba sa nna addicted mo metshamekong eno.

Metshameko ya ileketeroniki le metshameko ya nama e farologana ka gore e nngwe e tshamekiwa mo mogaleng ebile, e nngwe e tshamekelwa ko lefelong. Mme, dilo tsela ga ke bone go ka nna le dikgatelelo tse e leng gore di gatelela metshameko eno ka gonne, go na le batho ba e leng gore ba rata metshameko ya ileketeroniki, go na le ba bangwe ba ba ratang metshameko ya nama. Mme, bobedi ba bone ba kgona gore ba dire tiro e e tshwanang, e tshwanetseng batho bao ba e ratang.